U pfhumbudzwa ha vhana vha tshikolo u lima ndi inwe nḓila ya u gudisa vhana u kona u shuma nga zwanḓa, ndi inwe nḓila ya u gudisa vhana uri vha kone u vha na vhuḓifhinduleli ha zwithu zwine wavha vho ṱavha, ndi inwe nḓila yo gudisa vhana uri vha kone u ḓiitela zwiḽiwa vhone vhaṋe a si u tambudzwa ha vhana ndi nḓila yori na matshelo arali vha khou balelwa nga zwa u funziwa tshikoloni zwo ṅwala na u vhala vhavhe na iṅwe nḓila ine vha nga kona u ḓi itela vhone vhaṋe zwiḽiwa zwine vha ḓo la hayani vha dovha hafhu vha kona u rengisa vha kona u ita masheleni a u kona u ḓi ṱhogomela vhana vhane. Ndi nḓila ya uri na tshikolo tshone tshiṋe tshi songo tsha dovha tsha tsha bvisa tshelede tshikwamani tsho renga zwiḽiwa tshi ḓo ṱola henezwi zwire hanefha nga ngomu tshikoloni.

U shanduka ha mutsho zwi kwama bindu ḽa u fuwa khuhu nga nḓila i si ya vhuḓi, arali ni havha hu khou fhisesa nga maanḓa zwi amba uri khuhu dzi ḓo balelwa u tshila. Khuhu a dzi anḓani na mutsho wa u fhisa khuhu dzi ṱoḓa fhethu hune havha na mutsho wa vhuḓi wa u dudela zwiṱuku nyana husini nga maanḓesa ndi humbula ndi tshi kha mabaphanya dzo u rengisa ha vhori hovha hu tshilimo ha vha hukho fhisa nga mannḓa dziṅwe dza vuwa dzofa ato fhedza o kombetshedza uri a to a tshi dzi shela maḓi a no kho rothola omaho a ne a khou bva nga ngomu kha tshikwatudzi uri dzi kone u ro tholeliwa dzi huvhe na mutsho wa vhuḓi kha muvhili wadzo dzi kone u vha dzi fhethu ha vhuḓi.

Mitshelo ya hayani ine vhathu vha nga i ḽa ya thusa kha u fhaṱa maswole a muvhili wavho ndi zwithu zwi nonga maapuḽa, mapiere, maberegisi dzibanana dzenedzi maafukhada maṱamaṱisi, maswiri, zwinarakisi, mabambahosi na ya ḓaka ine vhathu vha ya ḓakani vha fula zwithu zwi nonga mazwilu ma ma mahuhuma dzi ṱhanzwa dzi mbuyu dzi niye heyi ndi miṅwe ya mitshelo ine vhathu vha nga iḽa uri vha fhate mivhili yavho.

Ṋii dzi omisiwa uri dzi bve maḓi hasḽa ane a vha nga ngomu ane a ṱavhanya u uri dzi wane na na mbungu na zwivhungu dzi tshi omisiwa dzi oma dzi a kona u soko vheiwa nḓuni tshifhinga tshilapfu muthu a kho ḓi sikwa a tshi ḽa a tshi ḽa asa neti. Kanzhi dzo dzo omisiwa dzi shumisiwa dzi to ḽiwa vhaṅwe vha dovha futhi vha vha dzi kuya dza oma dza vhanzhi nnzhi dza dza to vha ṅanda vha vha ḓi dzi ḽa sa zwiḽiwa zwine vhathu vha ḽa nga masiari vha kho ḓi mvumvusa nga dzo ndi wone mushumo wa yeneyi hune vhathu vha vha ita wone hezwinoni dzo dzo omisiwa mushumo wa dzo ndi u ḽiwa sa mutshelo une vhathu vha hula vha kho ḓi mvumvusa.